Ukukhiqizwa kwesikhumba ikakhulukazi ngokwendabuko kunomthelela omkhulu kwezemvelo ngenxa yokuthi kusetshenziswa amakhemikhali amaningi anamandla. Kusukela lapho kukhuliswa khona imfuyo, kuya lapho khona kuthathwa khona iy'khumba, zigezwa kusetshenziswa amanzi amaningi ukuba zigezwe. Zigezwa nje, kunamakhemikhali amaningi kuwo lawo manzi lawo, amanzi engagcina ehamba engena emanzini lawa ahlanzekile eyowenza umonakalo kakhulu emadamini ethu. Into engasetshenziswa ukuthi kunqandwe lokhu, into ebizwa nge-Pinatex, eyenziwe ngemucu, yamaqabunga kaphayinaphu. Lena yindlela esimeme futhi engasebenzisi amanzi amaningi, futhi asikho isidingo sokusebenzisa amakhemikhali ngenxa yokuthi ayinazo izinambuzane futhi ayidingi izinto ey'ningi njengamakhemikhali ukuze ikhule.

Uma utshala, kubalulekile ukuthi ubheke isikhathi sonyaka ozotshala ngaso iy'tshalo zakho. Ngoba ezinye iy'tshalo, azivunywa ubukusika, ezinye iy'tshalo zivunywa ihlobo. Ngakho-ke, ngesikhathi mina ngisalungiselela ukutshala, ngafaka umquba, ngafaka umanyolo, ngathi uma ngabe sengiqedile kanjalo, bese ngafaka iy'tshalo zami. Into eyenza ukuthi-ke ngifake umanyolo ukuthi ngangifuna ukuvikela iy'tshalo zami ey'nambuzaneni. Emva kwalokho ngabe-ke sengithenga inethi, inethi yona yayizovikela iy'tshalo zami ey'nkukhwini, iphinde iy'vikele ey'nyonini. Ngathi uma ngabe sengiyifakile inethi, ngaqinisekisa nokuthi-ke ngichelela kahle phela ingadi yami, ukuze iy'tshalo zami zizokhula kahle. Ngachelela kahle ingadi, ngayihlakulela ingadi yami. Iy'tshalo zami zakhula kahle, sazidla kahle nje futhi kwangaba nazo iy'nkinga, zikhule kahle kungebanga nenkinga.

Ziningi izinselele abalimi ababhekana nazo uma ngabe kuziwa ekunqunyweni ukuthi iziphi iy'tshalo abazoshintshanisa ngazo. Okuqala, indaba yesikhathi sonyaka, ungabona ukuthi-ke kwesinye isikhathi umlimi ufuna ukushintsha ngento ethile, kanti ngaleso ngaleso sikhathi sonyaka leyonto leyo ayikhuli kahle. Njengokuthi mhlampe kungaba ukuthi kusehlobo, leyo nto kanti ikhula kahle ebusika. Enye inselela abangabhekana nayo ile ndaba yokuthi kutshalwe isitshalo esisodwa endaweni eyodwa, ngesikhathi eside. Leyo nto leyo ingenza kugcine kulahleke imisoco emhlabathini, okungenza ukuthi iy'tshalo zigcine zingasakhuli kahle. Okunye ukuthi ungathola ukuthi isitshalo esithile sizotshalwa ehlobo, kanti isitshalo esingadingi amanzi amaningi, sigcine kuba isitshalo esibolayo. Esinye uthole ukuthi sidinga amanzi amaningi. Isitshalo sigcine nje sifishane, singakhuli ngendlela efanele, ngenxa yokuthi amanzi awanele.

Ukusetshenziswa kukamanyolo namakhemikhali ngokweqile kungaba nomthelela ekwenzeni inhlabathi ibe ne-acid. Ngaleyo ndlela, kunciphe amaminerali, izinhlobo eziwusizo, kubangele ukuguguleka kwenhlabathi, kukhinyabeze ukukhula kwezitshalo. Izinambuzane ezikhulisayo nazo ziphele emhlabathini futhi kungaholela ekuphumeni kwamagesi abamba ukushisa emhlabathini. Lokho izinto ezingeziwa ukusebenziswa kakhulu kukamanyolo namakhemikhali emhlabathini. Iy'tshalo yingagcina zingasakwazi nanokukhula kahle, ngenxa yokuthi umhlabathi lowo usugxishwe kakhulu, wagxishwa kakhulu umanyolo, kanye namakhemikhali okukhulisa iy'tshalo.

Indima ezodlalwa isikhumba esikhathini esizayo ekwakhiweni kwemikhiqizo, ukuthi isikhumba sisazoqhubeka zisetshenziswe lapho kukhandwa khona imikhiqizo efana nezicathulo, amajakhethi, ngisho nanezikhwama. Isikhumba senza ukuthi uma ngabe into yakhiwe ngaso, kube yinto eyikhwalithi, into engavele nje iguge isinoma isikanjani. Ngoba siyabona amajakhethi esakhula obaba bethu, omama bethu, omalume bethu, bonke nje bey'gqoka ijakhethi le, eyakhiwe ngesikhumba, namanje kusakhiqizwa lokho. Isikhumba sisazosebenza njengokuthi kwenziwe ngaso omadi, kweminye imizi uyabona kwenziwa omadi, kundlaliwe etafuleni, kuthathwe isikhumba sihlanzwe kahle, bese senziwa ukuthi sibe indwangu yetafula. Okunye futhi thina esiZulwini, isikhumba siyasebenza ukwakha iy'gubhu. Siyasetshenziswa futhi ukwakha amabheshu. Ngakho isikhumba sisazosebenza nakusasa, ey'khathini ey'zayo.

Uma ngingase ngithole ithuba lokuseka umlimi wangakithi, ngingathenga iy'nhlobo zemifino, okufana nesipinashi, amazambane, iklabishi, ubhithrudi. Ngingathenga ubhatata, amathanga, o-anyanisi nophepha, iy'nhlobo ngey'nhlobo. Lokhu ngingakwenza ukuthi ngiseke umlimi ngoba abalimi abaningi basuke besebenzise iy'mali zabo ey'ningi, uma ngabe bekade betshala, besebenzise nothando, nesikhathi nje, uma ngabe betshala. Uthole ukuthi abanye bazogcina befisa ukuthi badayisele iy'makethe ey'nkulu, kwesinye isikhathi kuyenzeka, kwesinye isikhathi akwenzeki. Ngakho-ke mina uma ngithenga kubo, ngizobe ngisiza kahle kahle ukuthi nabo bebone ukuthi-ke, into abayenzayo ibalulekile. Nakho ukuthi-ke, nami ngiyojabulela ukuthi ngidle iy'thelo, ey'vela emhlabathini ngqo, kungabi ukuthi ngithenga esitoro kodwa ngithenga kumuntu wangakithi engimaziyo.

Izinhlobo zemifino ezitshalwe endaweni yangakithi namaphethelo, amazambane, obhithrudi, iziqadi, u-anyanisi, ubhatata, amathanga ummbila. Kwesinye isikhathi laba bantu abasuke benesandla esihle ekutshaleni, ngokusho kwabantu, ukuthi-ke banaso bayaye bavunywe bona ngisho nawophepha. Kuyatshalwa nobhontshisi, kutshalwe nespinashi, kutshalwe namakhabishi.

Ngokubona kwami imakethe yamapulazi ingakwazi ukuheha abavakashi bamazwe ngamazwe, ngokuthi bazikhangise ukuthi bangobani, bay'khangise ukuthi kahle kahle bakuphi futhi naney'ndawo. Lokho bengakwenza ngokuthi bafake imikhangiso yabo kumabonakude, nasemaphephandabeni, ngisho emsakazweni futhi bengayifaka. Ngakho-ke lokho kuzokwenza ukuthi abantu beze bezoy'bonela bona mathupha. Uma ngabe sebefikile bezoy'bonela, okunye okungenziwa ukuthi-ke bathathwe, beyiswe emasimini, bay'khele iy'tshalo bathole nje lokho ukuthi-ke bake bezwe umuzwa wokuthi ungene engadini uy'khele wena iy'tshalo. Ngoba abantu abaningi iy'tshalo bay'thenga ey'tolo sezifakiwe, sey'bekiwe lapha emakhabetheni. Kepha ngale ndlela le bazokhona ukuthi bakhone ukuthola lolo lwazi lolo lokuthi uma ukha iy'tshalo wenza kanjani. Okunye abangakwenza ukuthi baphekelwe lezo zitshalo.

Uma kungathiwa ngiyakhetha uhlobo olulodwa lwemfuyo engilufuya, kungaba izingulube. Lokhu okungenza ukuthi ngikhethe izingulube, ukuthi ngiyazi ukuthi izingulube uma ngabe zizala, zizala kakhulu. Okuzongenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngidayise zona iy'ngulube uqobo lwazo ziphila. Ngiphinde ngikwazi ukuthi futhi ngidayise inyama. Lokho kuzongenza ukuthi mina ngibuyelwe inzuzo eningi. Yebo, ziwumsebenzi, kodwa inzuzo iyobaningi uma ngabe isibuya, sengidayisa zona iy'ngulube uqobo, kanye nenyama yazo.

Ukusebenza kwempova yomoya kanye nezinye izindlela ezifana nezinambuzane noma impova yamanzi. Ukusebenza kwempova yomoya akubi nomphumela omuhle kakhulu isikhathi esiningi, ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi ungathola ukuthi umoya kuphela amaviki ungabhebhethanga, ngakho ngaleyo ndlela leyo impova angeke ikwazi ukuthi isuke lapha ekhona iyonamathele lapho okumele ngabe inamathela khona. Okunye kuphinde kwenzeke ukuthi kuwenzeka ukuthi noma thiwa umoya uyafika ngalelo langa uyaphephetha, Uphephethe, uphephethe endaweni lapho kungeke kukwazi ukuthi impova ihambe iyohlala khona kahle ukuze kube nempumelelo ey'tshwalweni. Kanti iy'nambuzane zona ziyakwazi ukuthi zinwabuzele, ziye lapho okumele ziye khona zifike zenze umsebenzi okumele ziwenze ey'tshwaleni, iy'tshalo zibe impumelelo. Kanjalo nempova yamanzi ingakwazi ukuthi ikwenze lokho kube yimpumelelo.